A mang a malwetsi e ke a tsebang a sa foleng ke lefu la tswekere, High Blood-a le HIV. Se ke se tsebang ka malwetse anana ke hore a batla o je dijo tse di aha mmele, dijo tse nang le di-vitamin. Le e leng lena la HIV le batlang hore o itlhokomele ha o robala le motho o sa mo tsebeng, o sebedise le protection.

O ka thusa haholo mmuso ka ho fa batho ba tsofetseng hore ba kgone ho ya sepetlele, hobane ba bang ba batho bana ba tsofetseng ba dula le bana ba ba tlamehang ba ba hlokomele hodima dintho di se ntse di tura jwalo ka bo motlakase le dijo tse rekiswang. Jwale ha batho bana ba baholo ba kgona ho ya sepetlele, ba ka kgona le hore ba thole bophelo bo botle ba phele le nako e telele.

Re le batho re tlameha ho kgutlela mokgeng ya kgale ya thibela pelehi, hore re thibele bana ba banyane ba se ke ba etsa bana. Hore o le bokamoso ba bona botle bo kgale.

Ee ke bona tharollo e le teng hobane ha o ya sepoleseng, o tlo kgona ho tshwarisa motho eo ao hlekefeditseng.

Nka hlokomedisa beng baka hore ba eketse baoki le dingaka tsa bo ntate. Hore bakudi ba bo ntate le bona ba kgone ho phuthollowa, ba tle clinic-ing ba tlo thuswa.

Nka eletsa ka hore batjha ba tlohele thobalano, ba shebane le dithuto tsa bona. Hape ba ka ya clinic-ing ba yo tseba haholo ka thibela pelehi.

Dumela monghadi, ke ngola lengolo lena ke sa thaba hohang ka tshebetso ya sepetlele. Ka Mantaha ke ne ke isitse nkgono sepetlele a lo check-a high blood ya hae, re kgutlisitswe ha re ya kena ho hang ha re tsebe le lebaka hore ke eng.

Ke utlwetse hore di ntse di eketseha di-clinic tseo tse seng molaong, le hore di beha maphelo a batho tsietsing. O ka fumana hore nako e tlang ba tla be ba sa kgone lo le ho ba mmeleng.

Ke tla mona ke halefile ebile ke le motswadi wa e mong wa e mong wa bana ba bapallang ka ntle monana. Ke batla ho utlwisisa hore hobaneng le lahlela meriana feela moo moo bana ba bapallang ene re tseba hore meriana eo e kotsi.

Bothata ka moriana setso ke hore ha e kalwe, oe fuwa feela e le jwalo mono hore o fole. Anthe ya ngakeng tsa sekgowa, wa kgona ho kwallwa hore o nwe o mo kae ka letsatsi, And-e o ska o nwa matsatsi a mangata a fetang o wa beletsweng moo.

Tse ding tsa mabaka tse etsang hore moriana e se fihle mahaeng ke hore ditsela tsa mahaeng, di bumpy o fumane hore dikoloi tsa di-clinic ha di kgone ho fihla. Hape e ka nna ba di-clinic ha di ya tshireletseha tse mahaeng hohang, mang le mang o kgona ho kena a iketsetse boithatelo.

Nna ha nka ba ka e tshepa ho hang taba ya di-booster shot. Ha kea bona molemo wa yona ebile ha kea e hlaba.

Mmuso o tlameha ho eketsa di-ambulance tsa bona, hore batho ba se ke ba qetella se ba hlokahetse. Le batho ba sebetsang ba di kgannang di-ambulance tseno ba be bangata.

Ho hantle hore di-company di ke se dijo di se ntse di hlophisitswe hobane ba dikolo le bona, ba ka nna ba nka tjhelete ya ba ha ba sa etsa dijo tse loketseng hore di tholwe ke bana dikolong.

Ke bona ba sa re rute hore re be le mamello ya ho hlokomela batho ba baholo, hape le hore batho ba baholo ba tlameha ho ja dijo difeng tse tla thusa mmele wa bona hore e dule e ntse e le strong.

Banna bana ba sebetsa ka ditshepe tsa bima, mme ba bonahala ba sa kenya diaparo tse ba sireletsang.

Ke ile ka tlameha ke hore ke be le mamello mmeleng eo e metelele ya sepetlele hore ke tlo kgona ho fumana thuso.

Ho utlwisa bohloko o le mooki wa mookodi, e re ha ile a yo batla thuso clinic-ing Hothwe dipidisi di fetse kapa yona moriana e tlamehang ho mo thusa. Le wena o fellwa ke tshepo hore o tla mo thusa jwang o bone le bophelo ba hae motetebela. E se ka reng dintho tsena di ka fetoha. Bakudi bohle ha ba ile bo clinic le di petleleng ba thole meriana e ba tlamehang ho e thola le dipidisi hore ba fole.

Bothata ba batjha ba imang ba le banyane, ke hobane ba kena thobalanong ba sa le banyane. Mme ha ba tsebe haholwanyane ka thibela pelehi, e leng ntho e tlamehang ba tsebe ka yona ho thibela hore ba se ke ba ima ba sa le banyane ba le dikolong.

Batjha ba bona ba sa sebedise dithibela pelehi tseo hodima ntse ba tseba ka tsona.

Ee ke bona e le tjhelete e hantle mmuso o fanang ka yona ho batho bao ba hlokahalang hobane, e kgona ho ba hlokomela ba thola dijo, ba thola le dithuso tse ding hape tseo ba di hlokang kaofela ka yona tjhelete eo.

Batswadi ke le bitseditse kopanyo kopanong ena ya kajeno ho le jwetsa hore bekeng ena ke tla be ke ruta bana ka tsa thobalano, le tsa ho rera Lelapa. Le utlwisise batswadi ke bona e le ntho e bohlokwa haholo hore bana ba tsebe hore ho rera lelapa ke ntho ya bohlokwa, ebile tsa thobalano ha ba tlameha hore ba di etse ba sa le banyane.

Lefapha la tsa Bophelo bo Botle le tlameha hore le etse mananeo bo di-radio bo di-television-eng ho hlokomedisa batho ka moriana ena e seng yona. Hobane le bophelo ba motho bo ka fela. Lefapha la tlameha hore hle le etse ka bonnete-nnete hore batho ba ba thola Information kaofela ka moriana ena, ba tsebe moriana e leng ona le e seng ona.

Di-clinic tse tsamayang di tlameha ho di hore di lokiswe di be maemong a hantle. Le batho ba sebetsang ka hare ho tsona, ba tlameha hore e be batho ba lekaneng hore ba tlo thusa setjhaba.

Lefu la ho wa neng neng hothwe motho ha a wa, o tlameha hore a etsetswe moetlo o itseng. A hlabelwe phofolo e itseng hore a tlo a tsebe ho fola.

Ba ka ba eletsa ka hore ba ya di-clinic-ng tsa bo ntate, ba ikwetlise ba bone le dingaka.

Ho ya ka nna ke bona tjhelete ya hlahloba e ntse se na bothata hore motho a ka e nka, hobane le ha re ile ngakeng tsa sekgowa, re ntse re ntsha tjhelete e ngata pele re tla thola meriana e tla re thusa.

Ke nahana mmuso o ka thusa malapa ka hore ba kgutlele sekolong le ho ba le hore ba fumane mesebetsi, mmuso o ba fe mosebetsi. Ke yona feela tsela e tla thusa hoba motho a ile sekolong a badile o kgona le ho balla ntho a batlang ho e sebeletsa. Le ha e ba fa mesebetsi e meng, ba kgona le hore ba hlokomele malapa a bona.

Nka mo eletsa ka hore a kope batswadi ba hae pele hore o kopa ho ya thabeng. Hape a shebe le sekolo sa ho bolotsa se molaong se tla kgona le ho mo hlahloba hore o phetse hantle na pele a ka lo bolotsa thabeng.

Ho ya ka nna nkekebe ka di nka dikeletso tse hlahang ho marangrang a social media, hobane boholo ba tsona ha se dinnete.

Batho ba metseng ba bonahala ba sa batle ho bua ka tsona dintho tsa dithibela pelehi kapa hona ho di sebedisa.

Ho hloka mosebetsi kapa hona ho se thole mosebetsi ha ke bone e le madimabe, empa ke bona e le hlokeha ya yona mosebetsi naheng ya rona e se e phahame ho feta pele. Batho ba bangata ha ba thole mosebetsi.

Ha ntse ke ya clinic-ng hangata ke e ke bone ba rakgwebo ba rekisang dijo. Haholoholo bo magwenya hoseng le tee hore bakudi ha ba ntse ba emetse ho tlo thusa ba nne ba thole dijo ba je.